Ku hambana ka Gautrain na switimela swin'wani i ku ri Gautrain ya hatlisa swinene naswona ya durha leswin'wana switimela swi teka nkarhi hambi swi famba hi nkarhi naswona but swi swi teka nkarhi swi tala ngopfu ene sweswo switimela naswona a swi durhi.

E-hailing loko yi fika yi fike yi teka vanhu vo tala va tsakela ku ri va kota ku ku vitana movha yi ta va teka a getini yi ya va chicha straight la va yaku kona va tlhela va tshama kahle va nga vi na problem ya ku tshama na vanhu vo tala ku fana na loko mi ri a tekisini ni vona leswaku vanhu va matekisi swi va swi va affect-ile ngopfu leswaku ri e-hailing vanhu se va twisisa yona ku tlula timhaka ta taxi.

Ni fane ni endla leswaku loko ni fika eka tindhawu to fana na teto a ni thyakisi leswi ndhawu ni nga yi kumisa swona ni yi siya ri tano a ni onhi nchumu ni mi kombisa ku ri ndhawu leyi na yi xixima swinene.

Loko xitimela xi hlwerile hi awara hinkwayo kumbe tiawara timbirhi no vheta ni teka taxi kumbe ni teka Uber hikuva ni ta ve se ni lete ngopfu.

Ni hleketa leswaku ku laveka ku va na gezi gezi ra kona ku va leriya ri nga ta va ri ri strong ra ti-voltage ta le henhla hikuva ku famba switimela hi rivilo lerikulu.

Ni vona leswaku vadyuhari va fanele ku va kuma first preference ku va vona va rhangisiwaku emahlweni loko wa va fika eka ti-taxi na le ka mabazi va faneleke ku tshamisiwa eka switulu leswinene la va nga ta kota ku ri matsolo ya vona ya nga vaviseki na loko va chika ku va na na munhu a nga ta va pfuneta ku chika.

I mavonelo ya mina ku fanekele ku va na naswona ti kona ti-tracking number loko u u xava xilo lexi humaka a handle u kuma na tracking number lexi ni vonaku ku xi nga endliwa i ku ri maphasela loko ya fika endhawini ya fanekele ku hlayiwa ku ri hinkwawo ya fikile before fika le ka vinyi va yona a a warehouse ya kona loko ya fika maphasela ku mekiwa sure ku ri va ya hlayela maphasela ya vanhu ku za ku ku ku kombisa ku ri ku hava leyi nga lahleka kumbe leyi nga sala.

Mina se ni nghenile ka xitimela ni xi zamile xona xa tsakisa loko u nga xi tolovelanga futhi xa tsakisa ku famba hi transport leyi u nga yi tolovelangi u vona ku ri tin'wani tindlela ti famba njhani.

mfumo u nga endla ku ri ku va na tindlela to ringana ku hambanisiwa tindlela hi ku ringana hikuva vanhu va ma taxi leswi va swi lwelaku ngopfu i tindlela ku loyi i fanekele a famba hala a nga fambeli hala se ni vona onge hi yona leyi nga solver-ku mhaka ya tinyimpi ta vanhu va ma taxi.

Ni nga vutisa leswaku swi njhani ku chayela xihahampfhuka nakona u fambe ematiko mangani ni tlhela ni vutisa na ku ri ku dyondzela ku va muchayeri wa xihahampfhuka swi teka nkarhi wo wo fika kwihi yi teka malembe mangani na ti-subject leti ti dyondza xikolweni hi tihi tona na mina ni fane va ni ri munhu wa njhani.

A ni ta ya a America i norho wa mina wa ku ri siku rin'wani ni ta fika America ni ya vona ndhawu liya va nge i New York saseke ngopfu lahaya ni ya hlangana na na vayimbeleri lavo duma.

Swi nga pfuna ngopfu vaaki hikuva sweswi loko hi lava ku ya khandziya xihahampfhuka hi fanele hi famba mpfhuka wo leha se loko wo ta aka eka ekusuhi na la hina hi tshamaku kona swi ta hi pfuna swinene naswona futhi swi ta tlhela swi endla ku vanhu va kuma mitirho kusuhani.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku u tshame a hlangana na mani la nga duma swinene vakhandziyi na vona va njhani va tikhoma ka njhani ni tlhela ni vutisa na ku ri loko a khandziyisa vanhu u endla njhani u vanhu va vulavula na yena ka njhani ni nga vutisa swo fana na sweswo ku ri swi njhani ku tirha na vanhu lava khandziyaku swihahampfhuka.

A ni se tshama ni ya erivaleni ra swihahampfhuka hi ku vona ka mina ni vona ku ri ndhawu leyi nga pfuleka ndhawu leyi ku nga fambeki timovha ndhawu leyi i i belaku moya ku vona ka mina.

Mabindzu yo tala ya va na tinkingha ta ku ri va nga swi koti ku ku humelela hi hi mabindzu ya vona a hi nge leswaku hi yimele imports ti humaku ematikweni yan'wani se loko ti nga fikanga hi nkarhi swilo swin'wani swa stuck-a se ni vona ku ri mphakelo wa kona waloye.

Ni nga endla leswaku ni famba na foni ya mina ni endla leswaku foni ya mina yi na battery wo tala yi nge hatlisi yi yi ni helela ni faka ti-movie ni faka vo ti-Netflix ti-app teto ku ri ni kota ku languta loko ni ri ku fambeni.

Va endla mali yo tala hikuva masiku hinkwawo vanhu va famba va ya khandziya xihahampfhuka loko va fika kwalaho va fika va va va xava swakudya nkarhi wo tala vanhu vo khandziya swihahampfuka i vanhu lava nga na mali se mavhengele yalawo ya endla mali hi mhaka ku ri vanhu vo tala lava nga na mali hi vona va khandziyaku swihahampfhuka ene va xava se swi na mbuyelo lowo tala ngopfu hikuva va swi kota ku endla mali yo tala.

Byi tshembeka ngopfu hikuva mabazi ya famba hi nkarhi hi nkarhi walowo bazi ra fika handle ka loko ku humelele swin'wani loko ri stuck-ini mara mabazi vona ya tshembekile swinene se lexi nga xi endlaku ku ri ku cinca i ku ri mabazi lawa fanekele ku ri n'hweti na n'hweti ya yisiwa ka service ya kota ku ri ya tshiketa ku stuck-a tindleleni.